Ga ise ke namele sefofane mme bontsi ba di tsala tsa me ba ba setseng ba nametsa sefofane ba mpoleletse fa lekgetho la ntlha, ba utlwile kgatelelo e e bonolo mo di tsebeng tsa bone le go itumela mme o kare ba tlhobaelwa gape.

Go pagama sefofane ke nngwe ya ditiro tsa me. Mme ke batla go ipona ke se pagama, ke ya mo nageng e nngwe ya Aforika e e bidiwang Zambia ka gonne ke nale tsala koo.

O tlhoka phaseporoto, Visa, ticket e ya sefofane, bosupi ba madi, bosupi jwa bonno jo bo netefaditsweng. Fa o ya kwa sefofaneng goroga go sa le gale diura di le pedi. Batla tafole ya go tsena, neela morwalo o tlhomamisitsweng, tsaya dikgetse tsa go rwala tsa tlhatlhobo ya tshireletso, batla ge ke ya gago, palama sefofane, o reetse di kitsiso. Kwa lephateng la bofaladi eya kwa tafoleng oye go tsaya morwalo, o feta mo molelwaneng pele o ka tswa ka boemela fofaneng kwa Nigeria.

Tiriso ya dibese mo motseng wa rona ke tiro e e botlhokwa. Dibese di thusa batho ba le bantsi jaaka bagodi, bašwa le bana ba sekolo go fitlhelela go ba batlang go ya teng nako e santse e le teng. Nka rata dibese di fetola nako ya bona, gore dibese di kgone go nna teng morago ga diura di le pedi motshegare o otlhe, gore re kgone go itse gore morago ga o ra di le pedi dibese di teng ebile re ka kgona go ya gongwe le gongwe ko re batlang go ya teng.

Mathata a o ka kopanang le o ne fa o dirisa karata e, ke fa karata e e ka latlhega o setse o patetse madi a go namela mo go yona.

Bakgweetsi ba dibese ke batho ba ba siameng, ebile ba kgona go itse le bagodi le gore ga ba kgweetsa, kana ba tshwanetse gore ba eme ba folose bagodi, ba kgona go ema sentle e be e le gone ba emelang bagodi gore ba kgone go fologa. Le ga ba ba nametsa fela jalo. Thuso ya bona ke gore ba itse batho ba mo motseng, ba itse le tshokolo ya rona ebile ba kgona le go bona ga o le kgakala ba go emela gore le wena o kgone go fitlhelela senamelwa.

Ka nako ya di strike batho ba iphitlhela ba bolayana, kgotsa ba feleletsa ba fisa dibese. Mme go ya ka nna batho ba ba yang kwa tirong ba amega thata ebile mo go botlhoko, gantsi batho ba ba yang kwa tirong ba tlabe ba tshepetse mo go tsona di bese tse, go ba fitlhisa ka nako kwa mmerekong. Mme jaanong ga go strike-iwa ba sokola thata go fitlha kwa tirong ka nako kana nako e nngwe go fitlha ko mmerekong gotlhelele.

Ka nako tse dintsi di bese di ema ka nako e e rileng, gore bese e kgone go fitlhela batho ba e emetse le gore batho ba kgone go fologa mo di tseleng tsa bona. Mme nna fa nka fitlhela bese e ema ka dinao, molao wa bese wa ntlha ke gore bese e a emelwa, ga e emele motho, motho ke ena a tshwanetseng go emela bese. Jaanong ke go dira fela gore ka nako e e tlang o fitlhe nako e sale gale, pele nako ya bese e ka feta.

Ke kile ka siwa ke bese makgetlho a le mantsi. Ka nako tse di ngwe o iphitlhela o tsoga go setse go le thari, mme ebile fa o nna kgakala le fa di bese di namelwang teng. O fitlhela o na le tsebe-tsebe o tshwanetse ke go tswa o simane, o siametse gore gongwe o ka fitlhela bese e se e tsamaye. Ka nako tse di ngwe di bese tla be di kgweetswa ke batho ba ba sa re itseng, e be ba sa itse gore go namela batho ba ba kae mo tseleng eo. Jaanong o fitlhela e le gore di bese di re sile, di re sile jaana re sokola thata go fitlhelela kwa mafelong a re ne re tshwanetse go ya ko go one. Ka nako e nngwe o iphitlhela o boela gae gore o tla tswa o tsamaya kamoso, o tsoga sentle nako e santse e le teng.